Amaphepha afunekako umuntu nakazokuvula i-account yebulungelo ayahluka ngokwahlukahlukana kwamabhanga. Kodwana esikhathini esinengi, bavamise ukufuna umazisi, bafune incwadi etjhoko bona uhlala endaweni yiphi, ebizwa ngokobana i-proof of address ngelimi lesiyeni. Abanye bese bafuna nephepha elivela e-Police Station elibizwa bona yi-affidavit.

Kubaluleke khulu bona umuntu avule i-account yebulungelo. Ngombana nakunomuntu ofuna ukumfakela imali akude lena. Ukghona ukumthumela yona ngayo i-account leyo ayithole angakakhambi ibanga elide aya lapho athi uyokubawa imali nofana uyoyithatha begodu kungezinye zeendawo angalahleki. Kungakho kuqakathekile bona umuntu nomuntu abe nayo i-account yebulungelo lapho azokubeka khona iinthoro zakhe azi bona ngelanga la azozifuna khona uzozithola kuphi.

I-account yebulungelo sele ivuleka ngeendlela ezinengi. Nawuyokuvula i-account yebulungelo bazokufuna yoke imininingwanakho ekufaka hlangana ibizo, nesibongo ne-ID number nendawo ohlala kiyo, ibizo lendlela kanye ne-stand number begodu nawuvula ibulungelo kuzokufuneka bona bakuthwebule iinthombe bakuthathe ama-finger print. Ukwenzela bona bakghone ukwazi bona ungubani begodu bakghone ukwazi bona umuntu lo ukhona enarheni khethu ubelethelwe khona nofana awa yinto ezinjalo.

Imibuzo ekufanele ibuzwe nawuvulelwa i-account. Kukobana i-account lena uhlose ukuyisebenzisa eentweni ezinjani. Ngombana nawo ama-account ayahluka kune-account yamabubulo ebizwa ngebhizinisi account, kune-personal account esetjenziswa nguwoke woke. Kukhona ne-investor account ekungenye yokusisa iimali zakho ngokuya kwakho bona uyifuna ngemva kwesikhathi esingangani. Kungakho kuqakathekile bona umuntu abuzwe bona i-account le uyivulela ini. Eminye yeembuzo efanele ibuzwe kukobana umuntu lona ubelethelwephi. Abuzwe bona izinto ezingakhona ngekhethwapha. Abuzwe bona amaphephakhe wokubangapha akhona na.

Ibulungelo elifanele iindingo zakho ulikhetha ngemva kobana uwahlole woke amabulungelo la bona indlela yabo yokusebenza injani. Njengalokha nawufuna ukusisa imali. Ungakhamba uhlole bona ngonyaka nawufake ikhulu lamaranda mhlambe unyaka nawuphelako . Ngombana amabhanga akalingani ngokwahlukahlukana kwawo. Alo ngaleyondlela nawufuna ukukhetha ibhanga uyaqala bona endaweni yangekhenu banayo i-branch na begodu uyatjhega

Ibulungelo imalakho liyivikela ngeendlela ezinengi. Ngombana akusilula bona umuntu angafika athathe imalakho ekubeni wena awazi. Ibulungelo imalakho liyakghona ukuyibamba liyibeke iminyaka nofana iinganya nofana malanga kungabi nomuntu okghona ukubona bona unamalini nofana ubeke malini kodwana kwazi wena wedwa. Kungezinye zezinto ezenza bona umuntu nakabeke imalakhe ebulungelweni isingatheke nofana ivikeleke ngeendlela zoke.

Iforomu lokuvula i -account lizaliswa ngeendlela ezinengi. Ngombana kufanele utjhiye yoke imininingwana ngawe begodu lizokufuna bona uzitjho bona ungubani ubelethelwephi, uhlalaphi. Kwamanye amabulungelo bazokubuza nokuthi usebenzaphi nofana utorhaphi.

Imali ebhadalwako lokha umuntu nakavula i-account. Kuyimali ebizwa bona yi-admin fee. Kuyimali eyenzelwe bona ube ne-account nawe begodu i-account yakho iragele phambili isebenze. Kuyimali ebhadalwako ukuze umuntu i-account yakhe ihlale inemali. Ngombana nyanga nenyanga amabulungelo la kunemadlana ebayidosako abayibiza nge-admin fee. Kuyimali ebayisebenzisako ukuze bavikele imalakho kobana ingetjiwa botsotsi nokhunye.

Iphini kuziinomboro omunye nomunye umuntu abanazo lokha nakavula ibulungelo nofana i-account. Iphini iqakathekile ngombana nawuvula i-account kunekarada abazokunikela lona ekungelakho begodu iphini le kungiyo inomboro evikela imalakho ne-account yakho. Ngombana ngaphambi kobana umuntu akghone ukubona ngaphakathi kwe-account yakho. Kufanele afake yona inamba le kodwana nangabe abayazi angeze bakghona ukuyivula nofana bakhiphe imali ngaphakathi kwe-account yakho.

Ngombana kufanele ube nemali eyaneleko nawuzokuya kelinye ilizwe. Amazwe la akalingani ngezeemali, ungasuka endaweni ohlala kiyo ufike kenye indawo imali oyiphetheko ithi nayitjhugulukako ibeyincani khulu kunalokha nawusuka ezweni lekhethu utjhinga endaweni nofana ezweni lelo. Kufanele nawumumuntu onekhambo ubenemali enengi lapho usuka khona ukuze nawufika phambili, ungatlhagi nofana utlhoge imali ngombana imalakho iphele ungayiboni bona wenzeni ngayo.

Into edla imali khulu ekhambeni, yindawo yokuhlala. Indawo yokuhlala lapho uyokuhlla khona unokufika uthole idura khulu kunangendlela bowuhlele ngayo, ngenye yezinto edla imali khulu ngombana uthi uhlelile ubeke imali uzitjela bona izokulingana amalanga athize kodwana nawufika endaweni leyo uthole iintengo zakhona ziphezulu kunangendlela ebewuhlele ngayo, lokho kugcine kwenza bona kufanele uphungule imali obuyibekele ezinye izinto, uyifake emalini oyokubhadala ngayo endaweni oyokuhlala kiyo.

Nawu nekhambo kufanele wazi bona imali oyiphetheko uyoyisebenzisa kuphi begodu uyoyisebenzisa njani. Nawusekukhambeni, kufanele ukungakhambi ukarwa zizinto, kufanele uzitjheje izinto ozithengako begodi into onganasidingo, kufanele ungayithengi ngombana nawuyithengako uzabe wona imali. Imali kufanele uyihloze khulu ngombana zinengi izinto ozozibona ekukhambeni nakukuthi awuhlozi imali, ungazithola sele uthenge yoke into ohlangana nayo bese imalakho iphelela emoyeni.

Ngaphambi kobana ngikhambe, ngithatha yoke imali enginayo ngiyibeke phasi, ngihlole yoke into engizoyenza bona izokufuna imali engangani. Yoke into engizoyenza ngiyitlola phasi nokobana izokufuna imali engangani ngemva kwalapho, yoke imali engiyiphetheko ngiyihlukanise ngokwendlela nofana ngokweendingo ezizoba khona eentweni engizoyenza, kuthi imali esalako ngiyibeke ehlangothini ngenzele kobana lapho imali izongitjhodela khona ngithathe imali leyo ngingezelele ngapho bese kunemali engiyibekako kobana nangisekukhambeni, ngingazitholi sele ngingasana litho kimi.

Umuntu angahlela ikhambo lakhe amandla weranda aphezulu khulu kuthi nawuhlola kamanye amazwe nofana ezweni oyakilo, ubone kobana nawutjhinga kilo izizwe lelo imalakho izokwanela kodwana ngemva kwesikhathi uthi nawutjhinga ezwenelo, uthole bona iranda besele libogaboga, ngaleyondlela, ikhambo lakho lizolimala ngombana imali onayo bowuyilinganise ngalesasikhathi iranda lisesenamandla, kuthi nawufika kilelolizwe iranda sele lingasanamandla, imali leya itjhuguluke ibeyincani khulu, lokho kungakulimaza khulu nawumuntu nofana ovakatjhela amanye amazwe.

Ngingamtjela bona imali ye-Amerikha kuyimali eqine khulu ngombana nawuyilinganisa nemali yangekhethu, nawusuka nayo nge-Amerika nawufika enarheni yekhethu ifika ibeyinengi khulu kodwana nawusuka nemali eSewula Afrika utjhinga nayo nge-Amerika ifika ibeyincani kungombana nawuphethe imali yange-Amerikha yinye kufana nalokha uphethe imali engange-twenty randa nofana engange-eighteen randa yangapha ngekhethu, kuya nangokuthi utjhinge khona iranda liqine kangangani.

Ukubeka imali eyaneleko nawuzokuba nekhamba kufanele la usuka khona, imalakho ibeyinengi ngombana awazi ukobana imali le nawufika ezweni oyakilo izothi nayitjhugululwako ibeyinengi kangangani nofana izobayincani kangangani. Umnotho wamazwe awulingani, ngalokho kufanele nawufika kelinye ilizwe ubenemali eyaneleko yokuba lapho begodu neyokubuya.

Into edla imali enengi nawuba nekhambo yindawo yokuhlala ngombana nawusuka kelinye ilizwe uyokufika kelinye ilizwe, nawuqeda ukufika ezwenelo uzokuthoma uzume indawo yokuhlala begodu nawuyitholako indawo yokuhlala leyo, uzothola babhadelisa ngelanga. Uthi nawuhlezi isikhathi eside, imali oyisebenzisileko ibeyinengi khulu kunemali oyisebenzise kwezinye izinto.

Into angayenza kukobana nakasekukhambeni angakhambi athatha yoke into nofana angakhambi athenga yoke into. Ngombana kufanele wazi kobana izinto ozithengako kuzizinto ozidingako nofana ozitlhogako. Ungasuki ezweni langekhenu uyekelinye ilizwe uyokuthenga into ekhona ezweni lekhenu ngenani eliphasi, lokho kukhombisa ukungahleleki kwakho begodu ukungakwazi ukonga imali.

Ikambiso engiyilandelako nangihlela imali, yikambiso le yokuthi into nento oyoyenza phambili uyibekele imali ekwazi ukobana kungaphela yona imali leyo, angekhe uthathe enye imali kelinye ihlangothi ungezelele ngapho.

Umuntu nakakhambela emazweni anemali ezinamandla ukudlula iranda, kufanele abeke imali enengi ngombana uzokuthi nakasuka ezweni lekhethu aphethe imali enengi yamaranda, azitjele kobana nala ayakhona imali izobayinengi kanti awa. Ngaleyondlela uzokuphazamiseka nakafika kelinye ilizwe ngombana uzozitjela kobana unemali enengi kanti nakayokufika lapho imali ibayincani nezinto ebekahlele ukuzenza ezinye ziphethe ngokungenzeki ngombana imalakhe itjhodile.

Ngingamtjela kobana imali osuka nayo eSewula Afrika, nawufika nayo nge-America, nayitjhugulukako ibayincani ngombana iranda nawulilinganisa nemali nge-America, iranda liba lincani. Kufuneka ubenemali enengi nawo esuka eSewula Afrika, nawuzokuba nemali eyaneleko nawufika nge-America. Kungakho nemalakhe irhunyele yabayincani khulu nakasuka ngapha yekhethu atjhinga e-America.

Ngingamtjela kobana angathathi isiphaphamtjhini esibiza khulu begodu nakafikako la ayakhona, azume indawo ezokwanela imali ayiphetheko. Iindleko zezinto ayozenza lapha ayakhona zingadluli imali ayiphetheko ngombana zadlula imali ayiphetheko uzokuba nomraro, imali ikhambe itjhoda nofana imali imphelele aselizweni angalaziko.

Abantu ebabanamakhambo kufanele batjheje la bathenga khona amathikithi wokukhamba afana nokuthenga ithikithi lesiphaphamtjhini nofana lebhesi. Kufanele umuntu athenge lapho azikhona kobana sitolo saleso sithuthi ayokukhamba ngaso ngombana akunamuntu ongakuthengisela ithikithi lesiphaphamtjhini endleleni kodwana nawufuna ithikithi lesiphaphamtjhini, kufanele uye lapho athengiswa khona ekusitolo sayo ikhamphani leyo yeemphaphamtjhini.